Mo setšhabeng sa setswana batho ba apara diaparo tsa setso tse di jaaka, le tele la bogosi, dikobo tsa setso, dikgwele tse di farologaneng le di tsa bogosi. Ka nako batho ba simolola go kopanya diaparo tsa setso le tsa selegae tse di jaaka mesese le marukgwe mo matsatsing a letsatsi.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e tlotlegang jaaka di-conference. Fa moletlo o tlotla setso kgotsa o batla go bontsha boitshwaro le boswa jwa setšhaba go a thusa go tlotla moletlo le go bontsha bogolo jwa setso. Fa e le moletlo wa semmuso kgotsa wa kgotlo moaparo wa setso o ka tlhotlheletsa botlhe ka boikokobetso le tlotlo. Le fa go ntse jalo mo meletlong ya bodikela kgotsa ya tiro, batho ba bangwe ba ka nna ba dira kopanyo ya moaparo wa setso le diaparo tsa selegae go dira gore go nne motlhofo ebile go itekanetse.

Ke nagana gore letele la bogosi le ditlhako tsa setso tse di nang le mebala e e tseneletseng, ke moaparo wa setso wa basadi o montle. Ke nnete ka gore e le bontsha boswa jwa setso sa setswana le boikokobetso. Metlhala ya mebala le dikobo e dira gore go nne le botlhale le bontle fa o apara mo moletlong kgotsa mo kgotleng. Fa mosadi tlotlo le sekao se se siameng sa setso mo patlhalatsong ya batho le meletlong ya setso.

Diaparo, fashion-e, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa, di dira selo se se buang ka motho ntle le mafoko. Di bontsha setso sa gagwe, maitshwaro, ditumelo le boitshwaro jo bo amang botshelo jwa gagwe le boitshwaro mo setšhabeng.

Mosadi yo o nyetsweng o na le moaparo o o kgethegileng, o o bontshang boitlotlo le tlotlo mo phatlhalatsong ya setso. Jaaka letele la bogosi, dikobo tsa setso tse di nang le mebala e e tseneletseng le dikgwedi tse di tlhophilweng ka kelotlhoko. Se se supa gore o tlotla boikaelelo jwa lenyalo le setso sa gagwe. Go le jalo ka gore moaparo o bontsha maemo a motsho mo setšhabeng boitshwaro le tlotlo mo mekgweng ya setso. Diaparo ga di aparwe fela ka fa mmeleng mme di supetsa boemo jwa motho, maemo a semmuso le maitshwaro a a tlhomologileng.